Kubaluleke ngokuthi amakhono abantu ahlukahlukene enza umdlalo ubemnandi futhi siwuthokozele ukuwubuka.

I-mobile router iyasiza kakhulu noma kuhamba ugesi. Wena usala uxhumene nabantu, akukho lapho uphazamiseka khona.

Ngingamsiza ngokuthi sichofe ibhathini elisho ukuthi ukhohlwe inombolo yakhe yokungena. Bese beyamsendela ikhodi bese sifaka leyo khodi, bese iyamsiza ukuthi abuyelwe i-akhawunti yakhe.

Lutho ngiyaphika, onke amanethiwekhi abanomnqamula juqu wosuku.

Kubalulekile kuze wonke umuntu ezizwe ebalulekile futhi ekhululekile ekwazi ukuphimsela umbono.

U-Facebook kungaba kuhle kakhulu ungabhala ngezilimi ezimbili noma ezintathu. Ube-multilingual phecelezi ngolimu lwasemzini.

Inzuzo engaba khona phakathi kwadokotela nesiguli uma elashwa ngokwe-telemedicine, ukuthi isiguli noma ngabe imali yokuya esibhedlela ayikho kodwa kuba ncono ngoba uzothola usizo khona ehleli ekhaya. Ezobuchwepheshe zidlala indima enkulu.

Ubuhle nobubi bokubukela amamuvu kwe-TV esethelaytha. Kuhle ngokuthi noma ngabe kunokongiwa kwagesi uyakwazi ukubuka ugesi. Ngoba usuke kahle kahle isola kanti umekade libalele. Uyakwazi ukubuka ugesi wakho, kuhle ngalokho. Ububi ukuthi uma isimo sezulu siguqukile awukwazi ukubuka i-TV noma imuvi.

Into ebengingayenza mayelana nenkundla ye-telemedicine-i, izinto ebengazithenga. Bengathenga imishini eminingi emikhulu yokuhlolwa kwabantu ekubanakekeleni kwezempilo njengo-X-Ray.

UMandisa kumele achazele kabanzi umphakathi ukuthi uhlelo lwesimo sezulu sizodlala kumuphi umsakazi. Ngasiphi isikhathi.

Ukwethula izinkinga mayelana ne-akhawunti emsakazweni kuyasiza kakhulu. Ngoba abantu abaningi balalela imisakazo, kuba lula ukuba bathole ulwazi. Nomuntu osuke engalalele kodwa omunye uyakwazi ukumxoxela ukuthi, uzwile yini na. Noma mayemxoxela ngenkinga ambuze ukuthi hhawu awuzwanga yini emsakazweni kade kukhuluma ngakho lokho. Umsakazo uyasiza kakhulu ukuthi umyalezo ufike kubantu kalula.

Ukuthenga amaphephandaba, Isolezwe noma Ilanga kuyangisiza kakhulu ukwazi kabanzi izindaba ezinohlonze ezenzakalayo ezweni. Nokuthi yini okumele siyiqaphele. Imaphephandaba ayasiza kuyabhalwa ngokwezempilo ukuthi kumele siphile kanjani. Nangokwezenkolo, nokuthi umuntu kumele aziphathe kanjani, nezigigaba ey'suke zibabazisa, nokuthi siqaphele kuphi. Nokuthi isimo sezulu siyinkinga ngakuphi, kuzokwenzakalani emasontweni alandelayo.

Ngomhlaka-fourteen kuNhlangulana endaweni yaseSoshanguve kuzofika abamahhovisi aka-SASSA. Siyacela ukuba ogogo nomkhulu asebehlanganise iminyaka eyisithupha. Beze bezobhalisa isibonelelo sahulumeni. Bayacelwa ukuba baphathe incwadi yekhansela ezochaza kabanzi ukuthi umuntu uhlala kuphi. Ngoba ogogo bayahluleka ukuthi bahlala kuphi, bephathe umazisi, ikhophu yamazisi wabo. Bephase ikhophi kamazisi, siyacela ukuba ugogo oshadile noma umkhulu oshadile naye aphathe izimfanelo incwadi yomshado.

Ngomhlaka-one kuNhlangulana kuwo lo nyaka. Siyacela umphakathi ukuthi uphume ngobuningi bawe ey'nkundleni zemidlalo esitediyamu . E-Giant Stadium, eSoshanguve ukuba bephathe omazisi babo. Bekwazi ukuzobhalisela ukufakwa kwama-sethelaytha endaweni abahlala kuzona.